Umngani ngingamcebisa ngokuthi, akhulume nomqashi wakhe omusha, ukuthi bangayiqalela ingadi, batshale iy'thelo, batshale ney'tshalo njengamaklabishi, batshale okherothi, imifino, bese futhi bazame ukuthi baqale bathole iy'nkukhu, bazikhulisele, zinkukhu lezi ezenza amaqanda, bazokwazi ukuthi badayisele emphakathini. Ngaleyo ndlela uzokwazi ukuthi athole imali yokuthi ondle umndeni wakhe, angaphelelwa umsebenzi. Ngaleyo ndlela bazokwazi ukuthi basizakale bonke nomphakathi endaweni.

Ukulima, tillage, konga isikhathi, kanti i-cultivation yona ithatha isikhathi eside, futhi iyakhathaza.

Mina, uma ngingumlimi ngingasebenzisa imbewu eyingxube ngoba yona iyashesha, iyonga nesikhathi. Kanti le yemvelo ithatha isikhathi eside.

Inzuzo yabo ukuthi bayakwazi ukukhiqiza lezo ezimelana nesomiso ngaleso sikhathi, kodwa azibiningi. Okuyingozi ukuthi ezinye zazo ziyafa, zingakwazi ukumelana naleso kushisa kwelanga, noma loko kuguquka kwesimo sezulu. So, inzuzo yabo iba ncane kakhulu.

Amanzi amaningi ayawubulala umhlabathi, kanye nokusebenzisa umanyolo nawo, futhi umanyolo omningi nawo, kuyawudameja umhlabathi okudala ukuthi iy'thelo, iy'tshalo zakho zingabisakhuli kahle nomhlabathi ungabe usaba sesimeni esikahle.

Umhlabathi ngingawulondoloza ngokuthi, ngiwunisele, ngithathe utshani lobu osuke kade bunqunywa ngibufake phezu komhlabathi, ngiphinde ngithathe umquba wezinkomo ngiwutshale lapho. So, lokho kuyawondla umhlabathi ukuze izitshalo zikhule kahle, ngaphandle kokusebenzisa omanyolo, noma ezinye izikhuthazi mhlabathi.

Esimweni sikaNoluthando, kula manzi amancane asele, umphakathi engawutshela ukuthi uma bedinga amanzi, bengakhokha imadlana encane ukuze naye azokwazi ukuthi, uma edinga amanzi akwazi ukuthi awathenge ukuze akwazi ukuseyiva izitshalo zakhe, lezi eyincane eyisele ukuze naye impilo ikwazi ukuqhubeka.

Kulesi simo sokuthi indawo nginayo, kodwa anginayo amandla okuthenga imbewu, namathuluzi anginawo. Lapho sekungenelela ikhansela lendawo, ukuthi likwazi ukuthi lisizamele uxhaso ukuze sikwazi ukuqala indawo, ukuthi sikwazi ukutshala, sikwazi nokukhiqiza, sikwazi ukuthola nenzuzo.

Kwakusuke kutshalwa ummbila, noma amaklabishi, nokherothi, bese kuhlukaniswa imigqa.

Abanye baba noxhaso kuhulumeni wabo ukuze bakwazi ukuthola ama-PPE, ukuze balawule izinambuzane. Abanye abakwazi ukufinyelela kuzona ngenxa yemali, nokuba kude kukahulumeni kubona.

Ngingakhuthaza uThabo ukuthi izinsuku azifani, akuhlezi kubanda njalo. Ngaleso sikhathi uma kubanda, uThabo akathole ukuvikela izandla zakhe, afake ama-gloves, noma uma kumanzi izinkomo angazikhipha zime, ayi ayikho .

Ngingakhuthaza uThabo ukuthi asebenzise ama-gloves ukuze izandla zakhe zingalumi ekuseni uma sekubanda kakhulu. Futhi inkomo uma ngabe ikhahlela ubisi, kumele ayifase eyinyaweni uma eyibona ukuthi imchithela ubisi, noma uma iy'nkomo zineyinseka, ayifunele imithi yokwazi ukuthi ayisize lapha ayisiza khona. Ngathi mina akaqhubeke, amasizini awafani, angaphosi ithawula.

Angiboni ukuthi abantu banqanyuliwe emvelweni. Abantu sebephethwe ukuvilapha, nokuthi bafuna into esheshayo, nento esi-ready. Kanti emakhaya, yonke into iyasetshenzelwa, bayazi ukuthi kuyafuwa, uma ufuna imifino, uyatshala. Kanti emalokishini yonke into ithengwa ezitolo.

Ngingatshala imifino, ngitshale amaklabishi, ngiphinde ngitshale.

Ngingaba namageja, amahala, ukuze ngikwazi ngimbe, ngiphinde ngihale kahle umhlabathi wami, bese ngiyatshala-ke.

Ukuthi bazame ukuthenga amanethi okumboza amasimu. Bawakhele amasimu abo, ukuze uma kufika isikhonyane singawadli amasimu abo. Kungapheli ukudla emasimini.

Ukuthi batshale izitshalo ezifana neyintanga ukukhiqiza amathanga, batshale ummbila, kanye namazambane. Lokho kuyabamba umhlabathi ukuthi ungaguguleki, noma kunesimo sezulu esibi.

Angaqala ngokuthi athenge umanyolo, wona awubizi kakhulu, noma asebenzise imiquba notshani, ukuzokwazi ukuvundisa umhlabathi wakhe, akwazi ukuthi akhiqize ngendlela efanele.

UMama uZodwa wenza kahle, okuyi okusalile anikele emphakathini, ngoba umphakathi iwona futhi omxhasayo ukuthi iy'itshalo zakhe zikwazi ukuthengwa. So, ukunikela emphakathini kuyinto enhle lokho.

Ukuze imisebenzi kuqinisekise ukuthi ivikeleke, kufanele ukuthi abaqashi babanze abasebenzi babo ukuthi nabo bazizwe beyingxenye nabo yenkampani, babanikeze nabo okuthize abangakwazi ukuthi bakwenze. Kanjalo-ke imisebenzi yabo iyavikeleka, nenkampani iyathuthuka.

Bengizizwa ngikahle, futhi ngikujabulela ukuthi ngiphatha lawo makhemikhali abulala izinambuzane, ngoba izitshalo bezikhula kahle, ngikwazi nokukhiqiza ukudla, ngidayise, ngithole inzuzo.

Ngingaqinisekisa ukuthi ingaphandle lomkhiqizo engiwudayisayo, umthengi uma ozowuthenga, awubuke, awuhalele ukuze ezokwazi ukuwuthenga. Futhi okungaphandle kuhambisalane nokungaphakathi, ukwenza isiqinisekiso sokuthi umkhiqizo uhamba ngendlela efanele.

Umhlabathi ofakwa umanyolo, isikhathi esiningi uyafa, kanti umhlabathi lo ozivundisela wona, wona uyakwazi ukukhiqiza ukudla okukahle, futhi okunempilo, lokhu okufakwa umanyolo, isikhathi esiningi akubi nempilo. So, lokhu ozenzela wena uzivundisele wena umhlabathi, njengokufaka utshani, ufaka amakhasi amaklabishi, ufake amakhasi amazambane, uwumanyolo wemvelo, ozenzela wena kunalo othengwayo, ophinde ubulale futhi iy'tshalo.

Ngingaya emapulazini ngifune umquba, ngichelele umhlabathi wami, ukuze uzofunda ngendlela efanelekileyo, ukuze iy'tshalo zami zikhule ngendlela.

Kumele bafundise abasebenzi babo ukubaluleka kokusebenzisa i-PPE, futhi ney'tshalo azifi, ziyavikeleka uma besebenzisa i-PPE ngendlela efanele.

Ukuthi ukudla esikupakishayo kuhlale ku-fresh isikhathi eside, kungaboli.

Ukuvuna ngesandla akuvamile ukushesha, nanokuthi uma uvuna ngesandla kuthatha isikhathi eside, okudala ukuthi umkhiqizo wakho ungafiki ngesikhathi esifanele ezimakethe. Kanti ukusebenzisa ezinye iy'ndlela zokuvuna kuyashesha ukwazi ukugcina isikhathi sokuthi imkhiqizo yakho ifike ngesikhathi esifanele, eyindaweni eyifanele.

Kubuhlungu kakhulu uma ungumlimi uzobhekana nezinambuzane ezicekelela phansi izitshalo zakho. Iklabishi kakhulu lithandwa iminenke. Uthi utamatisi uhlaselwe, udliwe izinyoni, namagundane nawo, ahlasele acekele phansi iy'tshalo zakho. Kuyalimaza-ke ngoba umkhiqizo wakho ugcina ungasaphumi ngendlela efanele.

UMusa uzozizwa kabuhlungu, kodwa okuzomsiza ukuthi ayibambe, athathe induku, ayimise lapho ayibophe khona, ukuze izokwazi ukukhula, ngoba uma isagobile, izosha, ingabe isamila. Kushuthi aqhubeke nokuyinisela.